Owam, qhuba wenze ngeli hlobo ubona ngalo andinanto endinokumcebisa ngayo njengoba enethemba lokuphumelela ngaphandle kokuba ngaba makaziphathe kakuhle, makahlukane mhlawumbi nokuthenga utywala okanye nokwenza i-gambling ngekhadi lakhe lebhanka zezo nto endinofane ndizithethe nje kumnqanda nje kumkhuza. Kodwa ke ndingathi makaziphathe kakuhle ekugqibeleni.

Bafuna ukutya kamnandi, bafuna uziphilela ubomi obupholileyo bazipholele kamnandi ayikho enye into ngaphandle kwaleyo, iyanceda ngoba kaloku yenza intoba ngaba abantu bakwazi ukufikelela entweni abazifunayo, abazidingayo. Bangaba ufuna umntu uzithengela into noba akanamali yayo uzayithenga ayibhatale ngolo hlobo afuna uyibhatala ngayo andithi ithenga nantoni na, so loo nto umntu ayifunayo uya kuyifumana azidijeyele ke ngokwakhe.

Kwekhu, umphefumlo wam ungxongophele kunjawunje, kodwa akukho nto. Mna into ndawusuke ndiyenze ndizawuqinisekisa intoba ndiyazonyusa ndiyawanyuswa la maqam ndenze mpela kakhulu, ndinyusana nawo amanqaku ukuze mhlawumbi kwezi nyanga zintathu zizayo ndikwazi ukufumana imali.

Ndifuna uvula i-bank ye-account ngoku ndiyaqonda ukuba into ezizawudingeka okokuqala bawufuna uqinisekisa uba mna ndiyaphangela na, and ingabe ndiqeshiwe ngokwaneleyo and njengoba eqeshiwe nje ngokwaneleyo bawufuna mhlawumbi uthetha nomqeshi okanye umqeshi andishicilele imbalelwano ethetha loo nto. Okunye ndiyaqonda uba mhlawumbi banganida nayo i-bank statement, i-bank statement leyo iyawuthi iveze iinyanga ezintathu. Okunye ke ngoku okokugqibela bona bazawujonga uba amanqaku wam angakanani ukuze bajonge imali abakwazi ukundinika yona.

Umntu kaloku uyalidinga ikhadi ledebhithi ukunceda ntoni umrholo wakhe uyawuthi angene apho kwaye kuzawukwazeka uba athenge ngalo ngehlobo elikhuselekileyo imali yakhe angahambi eyiphethe ngesandla.

Ngokoluvo lwam ndicinga uba amalungelo am awatsho into yokuba kunyanzelekile ndivelise ubungqina bedilesi yam ngoba yinkcukacha leyo echaza ubumna apho ndikhoyo, kodwa ke ngokwemiqathango yebhanki leyo ye-akhawunti endifuna ukuyivula ithi yona ifuna ukuyazi ukuba mna ndihlala phi ukuze ndifumaniseke xa bendifuna kwaye ndibe ndingu lomntu ndithi ndinguye, ngoko lilonke nje ndiyaqonda ukuba kunyanzelekile kwaye kubalulekile ukuba ndibuveze ubungqina bedilesi yam ukuze ndikwazi ukuyifumana loo bank account leyo yalo, yakuloo khampani yebhenki.

Ngeloxa andisakhathalelanga noba ungakanani umngcelele oza emva kwam ndima ngxi pha kuyo leyo i-ATM ndibe bufowunela ndiqhagamishelana nayo ibhanki leyo ukuba andiyifumani efowunini ndiya kwi-ephu ndifike ndiblokhe ikhadi uba malime kuba kaloku bunintsi ubugem-gem noburhumsha obuqhubekayo. Ukukhuselana mna nam nemali epha ngaphakathi kwaye kangangoko ndizawuthi ndibaxelele into yokuba hayi le nto yenzekayo yenzeka ngexa ndikhupha imali. Ngoko ke noba yintoni ethe yenzeka ikubo.

Xa eso siganeko sisenzeka ndiye ndizibambe, ndizithenge, ndicingisisise ndiye ndicinge ukuba ingabe nyhani elikhadi aliphumi ukuba aliphumi ndiqhagamishelana nayo ibhanki leyo efowunini okanye kwi-ephu. Uba andibafumani efowunini ndiqhagamshelane nayo nge ephu ndibloke ikhadi elo. Uphuma kwam apho xa ndingenaxesha lalo nalo mngcelele osemva kwam ndiya ngqo apho bakhoyo ndifike ndibaxelele into eyenzekileyo ndiye ndithi ke ngoku kwanto eyenzekileyo ikubo.